Impilo yami izoshintsha kungekudala manje, ngoba sengingena kwisigaba sokuthomba sokuba ngibe yintombi. Kuningi osekuzoshintsha emzimbeni wami. Nezinto ebese ezizokwenzeka ebezingenzeki ekuqaleni. Nanokuy'phatha kwami kubantu bebone ukuthi angisasiye umntwana kodwa sengiqala ngiyakhula, ngiba umuntu oseqala ukuba yintombi. Ngizimisele ukuthi ngiziphathe njengentombi, ngize niyofika kumemulo wami futhi ngiy'thathe neziyalelo abazonginikeza zona zokuthi intombi iziphatha kanjani ekukhuleni kwayo ukuze ikhule ibe namava amahle uma isikhulile.